Xana loko mali leyi nghena, i vungaki leyi bangi yi ku tekela eka yona? Naswona u sala u ri ra vungaki? Ku suka kwalaho, loko u va u kha u khandziya u ya evhengeleni, u tirhisa vungaki ku ya vhengeleni? Loko u fika u fika u kuma e e vukorhokeri bya tibangi le mavhengeleni, u ri humesa mali ku huma vungaki? I vungaki leyi va ka yi dyekile? Then kusuka kwalano loko u ya u nghena evhengeleni, u xava swilo swa vungaki? Ku tlhelela kaya, u sala u ri na vungaki loko u kha u tlhelela kaya? Xana hi ku vona ka wena, u vona leswaku mfumo wu nga engetela hi vungaki ehenhla ka mali leyi ku ri yi antswisa xiyimo? Naswona hi ku famba ka malembe, u vona onge mhaka ya mali ya ti-cellphone yi kahle na kumbe ku tlheleriwa ka yeliya ya khale ya leswaku munhu a hola hi voko?

Mali yin'wana na yin'wana leyi munhu a hi lombaka, ku nga ha va mali yo lombiwa ebangi kumbe mali yo lombiwa kun'wanyana kumbe emunhwini, swa fanela leswaku mulombi wa yona a va ni vutihlamuleri. Endzhaku ka loko a yi lombile, i swa nkoka ku yi tlherisela ndzhaku naswona a yi tlherisela hi nkarhi. Munhu loko a nga tirhi kumbe ku nga ri ku nga vi na laha munhu a kumaka mali kona, a swi fanelanga leswaku a ya lomba mali. Hikuva mali yo lombiwa yi fanele yi tlhela ndzhaku hi nkarhi. Naswona loko yo n'wi hlula ku yi hakela swi nga ha endleka leswaku ya n'wi endlela switandzhaku leswi o ka a nga swi langutelanga.

Tibangi ti tekela enhlokweni xiyimo xa munhu mayelana na timali leti a ti kumaka hi masiku kumbe hi ti nyanga. Naswona mali leyi u yi kumaka yi nghena rini ebangini ya wena. Loko se va chikile sweswo va ta cheka leswaku wa fikelela mali leyi u yi lavaka ebangi na. Loko u fikelela va ta ku nyika mali leyi u yi lavaka.

Xana loko mali leyi nghena yi nghena hi siku rini? Naswona u teka masiku mangaki eku ve ni u ya evhengeleni u ya xava leswi u swi lavaka? Kambe hikokwalaho ka yini u teka masiku lawa u ya xava hi wona, u nga yi hi masiku man'wana? Naswona loko u ya fika evhengeleni, mali leyi u veka u yi kumile ya fikelela ku xava swilo leswi u swi lavaka kumbe a yi fikeleli? Naswona hi ku vona ka wena wu vona onge mfumo mali leyi u nga yi antswisisa ku yini, eku ve ni yi kota ku fikelela swilaveko swa vanhu hinkwavo.

Mina ndzi vona ti ku ri tona leti nga letinene hikuva, munhu u tshama a kha a swi tiva leswaku mali i ya hi kuma rini naswona i ya kuma vungaki. Kambe mali leyi a nga ta va a kha a yi kuma a yi na ti-chances ta ku ri a va a kha a yi luza. Kambe hala ka long term retirement fund, munhu a nga kumeka a kha a luza mali hikokwalaho ka ti-challenge-i tin'wana na tin'wana leti va nga ta va va kha va hlangana na tona, laha mali yi nga ta va yi endlisiwa kona for swa vuvekisi.

Swivangelo nyana swin'wana leswi endlaka leswaku vanhu va pfala tiakhawunti leti bangi, hi loko u va u kha u kuma munhu a ra na tibangi ti akhawunti ta le tibangi to talanyana. Kambe a va a kha a tirhisa tin'wana kambe tin'wana a nga ti tirhisi, ku fikela laha ti heleriwaka hi mali naswona a hetelela a ti pfarile. Ku nga tlhela ku va na hi mhaka ya ku ri tibangi tin'wani ti-charger mali ya le henhlanyana ku tlula tin'wani, leswi endlaka leswaku vanhu va ti balekela va ti pfalela va tirhisa tin'wani. Na swin'wana swo fana na mayelana na thekinoloji. Loko thekinoloji ya bangi yi ri hansinyana, swi nga endla leswaku vanhu va hetelela va yi tshikile bangi yeleyo va ya pfula yin'wana leti thekinoloji ya yona yi nga le henhla. Vanhu va lava swilo leswi swi endlekaka hi ku olova, a va lavi bangi yo loko munhu a fanele a senda mali a va a kha a tikeriwa.

Mina ndzi vona onge mali yo hakela n'hweti na n'hweti ya olova hikuva, va va va kha va humesa hi yintsongo hi yintsongo. Kambe naswona loko a va fanele va humesa mali hinkwayo hi nkarhi wun'we, a swi ta va tikela hikuva swi lava vanhu va ri na malinyana hi ku ve ni va humesa mali yi tele. Hikokwalaho tikhampani ta ndzindzakhombo, ti khetile leswaku vanhu va humesa mali hi n'hweti na n'hweti.

Vatswari va fanele va swi tiva leswaku a mali leyi va yi lombaka ebangi ya tswala, naswona yi ta laveka ku ri hakeriwa endzhaku ka nkarhi wo leha ku fika kwihi. Xin'wana xa nkoka i ku n'wana loyi va n'wi lombelaka mali ebangi leswaku a ya exikolweni, swi nga ha endleka leswaku loko se a fika le xikolweni a kumeka a kha a tlanga ku fikela laha a feyilaka tidyondzo ta yena. Kambe vatswari va nga kumeka va kha va lahlekeriwe hi mali yo tala. Hi swin'wana swa nkoka leswi vatswari va fanele va swi langutisa swinene, loko va teka loan va lava ku yisa n'wana exikolweni.

Endlelo leri ri na makhombo ri na le swinene. Kambe khombo ra endlelo leri hileswaku loko munhu a lahlekeriwile, vaakatiko va nga se humesa timali ta vona va xiyisisa swinene leswaku loyi a nga lahlekeriwa, xana na yena a humesela van'wani lava nga lahlekeriwa kumbe a nga humesi? Loko swi kumeka leswaku a nga humesi, swi endla leswaku vaakatiko na vona va nga n'wi humeseli mali. Kambe loko a va a kha a tshembe mali ya vaakatiko, swi endla leswaku nkosi wu n'wi tikela. Kambe vunene bya swona hi laha ka ku, loko u nga ku na yena a humesa vaakatiko na vona va ta ti xopaxopa, va humesa swintsongo leswi va nga na swona, va ya va pfuneta leswaku nkosi u famba kahle.

Loko munhu a teka mali ya le bangi a tlhela a nga hakeli swi na switandzhaku. Leswi swi endla leswaku loko siku rin'wana a va a kha a lava mali a lava ku yi tirhisa swa nkoka, bangi yi nge koti ku n'wi nyika mali hikuva u va a kha a yi kolota mali. Hikokwalaho i swa nkoka leswaku loko munhu a kolota bangi a kota a tlhela a a a yi tlherisela ndzhaku leswaku bangi yi tlhela yi pfuna van'wani hi mali leyi yena a nga ta va a yi heleketile, tanihiloko na yena yi n'wi pfunile.

Leswi i swa nkoka swinene hikuva swi nga endleka siku rin'wana ku humelela xo karhi munhu a va a ri ekaya kambe naswona u va a kha a pfumala mali eka nkarhi wolowo leswaku a nga va a kha a khandziya a ya evhengeleni laha a nga ta kuma tibangi kona. Leswi swi ta endla leswaku tindlela tin'wani munhu a ti tirhisa a va a kha a ri ekaya ku kombela mali leyi a nga ya sala na yona ebangi ku pfuneka eka xiyimo lexi a kha a langutane na xona eka nkarhi wolowo. Leswi swi ta olovisa swilo swinene hikuva ku na nkarhi lowu munhu a langutanaka na swilo swo tika kambe swi lava mali.

Ku hlayisa mali ya switokofela laha mi tshamaka kona kumbe endlwini swi na vunghozi swinene. Swi nga ha endleka eka siku rin'wana ku nghena titsotsi laha mutini ti teka mali leyo hinkwayo kambe naswona swi ta lava leswaku mi va ni vutihlamuleri ehenhla ka yona. Kumbe vana lava mi tshamaka na vona kumbe van'wana lava mi tshamaka na vona kwala mutini va nga titekela mali leyi va tirhisa kambe na n'wina mi nga swi tivi. Leswi swi ta endla leswaku n'wina mi hakela loko kha se yi laveka. Xin'wana i ku na n'wina laha mutini swi nga ha endleka leswaku mi va na xiyimo lexi lavaka mali kambe swi ta endla leswaku mi kha mi tirhisa mali leyo leswaku mi lunghisa tinkingha ta n'wina leswi endlaka leswaku loko siku ri fika mi fanele mi hakela leyi mi nga ha ri na yona swo kha swi mi tikela.

Ndzindzakhombo wu nga va wu kha wu pfuna swinene eka masiku lawa munhu a kha a ha ku hundza emisaveni. Vanhu va fanele va fika laha mutini va ta chavelela kambe naswona vachaveleri va lava swo dya. Leswi swi lava leswaku mali ya ndzindzakhombo yi va yi ri kona leswaku yi ta tirhisiwa ku va yi kha yi xava swo dya ku fikela siku leri vekiweke hi vatshami va ndhawu leswaku ku ta humesiwa mali emugangeni yo chavelela. Kambe leyi mali yi tirha after masiku hikuva a yi heleketiwi loko munhu a ha ku hundza emisaveni hikokwalaho ya ndzindzakhombo i ya nkoka hikuva ya pfuna loko munhu a ha ku hundza emisaveni ku xava swo dya.

Ndhawu leyi ndi tirhelaka ka yona kumbe laha ku nga na vatshami yi fanele yi va ndhawu leyi tengeke ku basile vanhu va titwa va hlayisekile naswona yi fanele yi kha yi improve-iwa loko nkarhi wu kha wu famba yi nga tshikiwi yi nga lahleriwa mavoko. Xin'wana ni fanele ni endla leswaku ku va na munhu loyi a langutaka na nhlekani na navusiku leswaku vanhu kumbe vatshami va mina va hlayisekile la va nga kona naswona loko munhu a va a kha a ri na xirilo xa swo karhi i fanele a report-a hi nkarhi leswaku hi kota ku ya emahlweni naswona leswaku swilo swi lunghisiwa swi nga si za swi nyanya.

Vavasati hi vona va joyinaka switokofela eka minkarhi yo tala hikuva vavasati hi va languteri va swilo swa le mindyangwini. Vavasati vo tala a va na mintirho kambe hi vona lava va vonaka swilo leswi xotaka endyangwini naswona vana va kurisiwa hi vona. Leswi swi endla leswaku va va va kha va ri na nkarhi wo tala wo hungasa kambe eka nkarhi lowu wo hungasa va va va kha va bula hi mayelana na leswaku va nga hlurisa ku yini vusweti. Leswi swi endla leswaku va joyina switokofela. Switokofela leswi nga ta va pfuna endyangwini hikuva wanuna swi nga ha endleka lembe hinkwaro a nga kona ekaya i ya vuya hi loko lembe ri hela kambe naswona i ta joyinisa ku yini switokofela minkarhi yo tala i tshama a ri entirhweni.

E ku va xiphemu xa sitokofela i swa nkoka swinene hikuva eka mikarhi yin'wana a swi olovi leswaku tanihi munhu u ti vekela mali yo xava swo dya kumbe yo xava swo karhi endyangwini kumbe yo endla swo karhi leswi u tsakelaka ku swi fikelela hi nkarhi wo karhi. Kambe loko u va u ri kha u ri xiphemu xa switokofela, switokofela swi endla leswaku hi nkarhi na nkarhi va kha va ku landzelela leswaku u humesa mali loko ku ri switokofela swa mali. Leswi ta endla leswaku loko ku fika nkarhi lowu mi nga twana hi wona kambe na wena u va u kha u humesile mali u ta pfuneka hikuva loko u fanele wena u ti vekela mali swa ku hlula. Eka nkarhi wun'wana a wu veki u tibyele leswaku swa fana ni ta veka loko nkarhi wu fikile kambe nkarhi a wu fiki mikarhi hinkwawo i mikarhi wa kahle.

Vukhamba emadorobeni a byi andzile swinene kambe naswona eka masiku lawa hi nga le ka wona munhu u kumeka a kha a nghena app-ini ya yena a hoxa mali a hoxela loyi a n'wi hoxela hi nkarhi wolowo, a munhu a fikeriwa hi mali a hoxela mhaka hikuva e minkarhi liya khale munhu a kumeka a ya fola layeni a khome mali hi mavoko kambe naswona ku ri na vanhu lava tirhisaka masalamusi, loko munhu a ha ti fakele mali ya yena e enkwameni wa yena a ku u ya hoxela un'wani e bank loko a fika le a yaka kona a kumeka a ha ri na mali kumbe swin'wana kwahala ka ka michini liya yo yo hoxa timali, loko munhu a kha a nghena a ku i hoxa mali, u kumeka muchini luwa wu endliwe swin'wani mali liya yi nga fambi kambe vanhu va fika endzhaku va kumeka va kha va teka mali liya ku nga va ku ri na hi mhaka ya leswaku munhu a fika a ku i lava ku pfuna munhu wo karhi ku hoxa mali kambe emakumu a kumeka a kha a n'wi tekela mali ya yena.

Butiza lexi ni nga ta ku hlamusela xona ndzi ri teka mali leyi u nga na yona kumbe loko u kuma mali teka mali yeleyo u ya hakela vanhu hinkwavo lava u va kolotaka kambe naswona loko u saleliwe hi mali, u nga kumeki u kha u tirhisa mali hi masiku hinkwawo hikuva loko u kumeka u kha u tirhisa mali hi masiku hinkwawo naswona u nga endli mali hi masiku hinkwawo ku ta fikelela siku leri u nga ta fika u va u kha u hava mali, leswi swi nga ha endla leswaku u kumeka u kha u kokeka rinoko ku ya emachoniseni leswaku a ku nyika mali, tirhisa mali yintsanana u nga tirhisi mali yo tala ngopfu u nga tali ngopfu emadorobeni leswi ta ku pfuna leswaku vutomi bya wena byi hlayiseka.

Ku nyikela mali ya UIF i vutihlamuleri bya muthori kambe naswona a hi mutholi ntsena na yena mutholiwa u na vutihlamuleri ehenhla ka ku nyikela mali ya UIF loko tanihi muthoriwa a swi vona leswaku wa tirha u tholiwile kambe naswona wa fikelela leswaku a nga va a kha a humesa mali ya UIF, i vutihlamuleri bya yena ku ve ni a ya vulavula hileswaku va kota ku va ku va kokela mali ya UIF leswi ta endla leswaku na loko muthoriwa a ya helela hi ntirho eka siku rin'wana a kota ku ya a kha a claim mali ya UIF leyi a nga ta hanya hi yona yi nga ta hunguta vusiwana loko a ha lava ntirho.

Eka bangi ya mina ndzi nga endla leswaku loko munhu a va a kha a rhumela mali eka bangi leyi nga ta va ni kha ni yi pfurile yi ya eka bangi leyi ni kalaka ni yi pfurile kumbe yi ya eka munhu un'wana loyi a nga na bangi yo fana na ya leyi ndzi nga yi pfula, mali ya kona ni nga endla leswaku ku va fifty cent kambe loko munhu a endla leswaku a rhumela mali eka bangi yin'wani yo ka yi nga ri yona leyi a va a endla leswaku mali ya kona yi nghena eka nkarhi wolowo, ni nga va ni kha ni endla leswaku yi teka two rand yi nga teki mali yo tala kambe naswona ni nga va ni kha ni byela vanhu lava tirhisaka bangi leyi leswaku va tima ti-notification swi ta endla leswaku va nga famberiwi hi mali yo tala.